Okungigqamela kakhulu izintuthwaneni njengokusebenzisana kwazo kakhulu ukuthi iy'ntuthwane zisebenza ngokubambisana zithutha ezikuthuthayo ukuze zikwazi ukuthi ziphile kangcono ngesizini elandelayo. Intuthwane mayithutha zithutha ngokubambisana zifane njengezilwanyana ezikhuthele. Intuthwane-ke ithi mayithutha ithuthe inikeze enye kanjalo nenye inikeze enye. Okwenza intuthwane nentuthwane nentuthwane ibe nomsebenzi obalulekile lapho ekhona.

Uma ngingathola ithuba lokuseka umlimi wangakithi, ngingathakasela kakhulu ukuthenga amaklabishi, ukuthenga izipinashi kanjalo nemfino yezintanga. Ngingakujabulela lokhu ngoba kuyimifino, futhi kuwohlaza okunempilo kakhulu nokusizayo emzimbeni nasezifweni eziningi okuzelaphayo emzimbeni. Njengoba phela oluhlaza luwukudla olapha izifo emzimbeni.

Izintuthwane ziyasiza kakhulu ngesikhathi ziqoqa impova ngoba zisiza kakhulu ekuthenini zithathe nembewu ziyise kwenye indawo lapho khona zifike siyikhohlwe enye ngokwekuyiqoqa ndawonye ngoba zona zisuke zithi phela ziqoqa ukudla zigcina seziyikhohlwa-ke enye imbewu bese zigcine seyikhanda izitshalo. Ziyasiza kakhulu-ke izintuthwane ngoba ngesikhathi zivula imigodi ngaphansi zisuke seyifaka nomoya kanjalo namakhemikhali asizayo ekuthenini umhlabathi uphefumule. Ziyasiza kakhulu izintuthane endibeni yokuthi iy'tshalo zitshaleke kahle zibe nomsoco kanjalo nomoya odingekayo kuzona ukuthi zikhule kahle.

Izinselelo zokwamukela izivakashi epulazini sihlukanisa kaningi eyokuqala inselelo ukuqinisekisa phela ukuthi izivakashi ziyaphepha eplazini. Ukuphepha-ke kwezivakashi epulazini qikelelwa ukuthi ngokuthi i-safety yepulazi ihambe phambili, okwenza ukuthi amakhemikhali noma izinsiza ezisiza ekutheni kubulawe iy'nambuzane eplazini zingabi phela sobala okwenza kungagcina sekuba khona olimalayo ngokuthi adle noma athinte into ekade ithintwe amakhemikhali. Kungadinga futhi ukuthi izivakashi zingayiswa ey'ndaweni lapho mhlawumbe khona okushelelela khona ugade kuniselwa khona. Okuphetha khona phela ezokuphepha kungadinga phela ukuthi ngoba lepulazi lisebenza amathuluzi okusebenza angahlali mhlawumbe ebheke phezulu noma esobala, okungenza phela ukuthi-ke kulimale izivakashi.

Intsha-ke ukuze iheheke kwezolimo kudingeka kuba kugcizelelwe kwithekhinoloji nokusebenza kwesimanje ukuze phela intsha ikwazi ukubona ukuthi ezolimo nazo phela ziyakwazi ukuthi zithuthuke nokuthi zisebenza ngesimanje. Kangako phela intsha ekhonze ezobuchwepheshe futhi-ke ezolimo kumele phela ukuveza uhlangothi lokuthi uma intsha ingasondeli kwezolimo kanjalo ikusasa lokudla lisengcupheni phela enkulu ukuze intsha iqonde ukuthi ukudla kumele kube ukudla okuphephile ukuze ikusasa libe khona neliqhakazile.

Ukuguquka kwisimo sezulu kunomthelela omkhulu kwezolimo, kwazise phela ngokujwayelekile besazi ukuthi ehlobo ilapho okulimeka khona. Uma-ke ehlobo ihlobo selingasabi ihlobo ngokuthi izulu alisani ngendlela ekumele line ngayo ehlobo. Lokho kuyaphazamisa kakhulu ezolimo ngoba izitshalo ziyolimala. Bese kuba ukuthi-ke ngoba phela isimo sezulu siyasazi ukuthi ehlobo yilapho kumele khona lingabandi kakhulu kunezitshalo-ke eziyolinywa ehlobo uthole ukuthi kanti ayisamele zilinywe ehlobo. So siyolimaza kakhulu isimo sokuguquguquka kwezulu.

Ngohlelo lwe-hydroponic uma ngizolimala edolobheni kungamele-ke kube ne-greenhouse ngoba i-greenhouse iyona e-control-la isimo noma ebhekelela ekutheni isimo sezulu noma isimo semvelo sihlezi sibe siyinto eyodwa. Ngenxa yokuthi uhlelo lolu le-hydrophonic lumele lube uhlelo olubhekelele ngendlela yokuthi akukho ukushintsha shintsha okuningi ngoba phela amanzi kusuke kunganiselwa ngamanzi, kusuke kungezoniselwa ngamanzi. Kuphinde kungafakiwe nenhlabathi kodwa i-solution okuyiyona ezokwenza ukuthi iy'tshalo zikhule ngendlela.

Kuyiqiniso kakhulu ukuthi izinkathi zendabuko ziyashintsha ngoba phela ngokujwayelekile ubusika bekuba yibona obubandayo, kepha ihlobo lishise. Kepha manje sesiyabona njengamanje kumele engabe kungena ubusika, koda kungena inkwindla kunomoya omningi into engajwayelekile uma kuzongena ubusika. Izikhathi ziyashintsha impela sesiyabona kunomthelela nezimo esiyibonayo nasey'hlahleni ezenzakalayo esingayijwayele. Kwenza-ke lokhu ukuthi isimo sezulu siyaguquguquka.

Uvolo olungenza ngikhumbule ngisemncane ilolo phela lemvu noma lezi nto ezikhandwe ngesikhumba semvu. Lolo volo-ke lungenza ngikhumbule ngisemncane lapho khona ngangisalala esikhumbeni kepha kukwazi ukuthi ngifudumale. Yize sasisebancane kodwa leso sikhumba siyakhumbuleka phela sasikwazi ukuthi sisifudumalise silale ngentokomalo noma silele phansi.

Uma kunwetshwa ukulinywa komoba ngakithi emphakathini kungaba yinzuzo ngoba phela umoba unemali, kepha uma kunwetshwa kuze kufike ey'ndaweni ey'zungezile kuyogcina kungasakhoni ukuthi kutshaleke izitshalo zemifino lapho eyizokwazi khona abantu bakhe khona imifino nayo phela esizayo ekutheni sikwazi ukuyigcina siphilile. Mhlawumbe-ke lokho kungenza ukuthi nesimo se-crop rotation singabe sisaba sihle ngoba phela sekulinywa into eyodwa kakhulu kanti kumele kuxutshwa phela uma kulinywa.

Ngenxa yokuthi isimo sezulu asisaqondakali sekuyadinga abalimi baqeqeshwe kakhulu ey'ndleleni zokusebenzisa ukulima kwe-greenhouse. Loku ukulima-ke okudidiyelwe nokukwazi ukuthi ku-control-eke noma kukwazeke ukuthi kuqondeke indlela yakhona yokusebenza, noma isimo sishintsha shintsha kungasiza ekuthenini noma isimo sezulu sishintsha ngendlela engajwayelekile, kepha kuye izitshalo zikwazi ukuvikeleka ngaphakathi.

Ngiyabonga kakhulu ngesipho mndeni wami eningiphe sona abakithi njengoba phela ngizalwa. Le sipho-ke sejezi, ngisithanda kakhulu phela ngoba ugogo esithunge ngendlela engikhumbuza phela kudala esakhrosha singihlala kuye ethangeni lakhe. Ngiyabonga kakhulu ngale sipho singikhumbuza-ke uthando lakhe phela untombi endala. Ngibonge kakhulu sinombala omuhle ohlaza ongikhumbuza iy'tshalo, sinombala ophuzi, nombala obomvu salanga liyosithela. Okwenza phela lokhu ukuthi ngiyohlezi ngiwukhumbula njalo le mbala ngoba ingikhumbuza emuva ngisakhula. Ngiyabonga kakhulu nesipho sokuzalwa kwami.